Balaola sephethephethe ba etsa hohle ho matleng a bona, ho tlosa dikoloi tse sa tlamehang ho kena tseleng di mebileng ya rona. Empa jwale bothata e ba ho bona bakganni ba tsona dikoloi tsena. Hobane ba leka ka hohle ho matleng a bona hore ba balehele bona ba laola di phetephete bana. O ka fumana mokganni wa koloi e sa tlamehang hoba tseleng ha a bona hore kwana pele ho ena le balaola di phetephete kapa sona sephethephethe. O tla fumana ba kena tseleng e ngwe, kapa ba kgutlela morao hore ba seke ba emiswa ke bona balaola sephethephethe bano.

Hore ke kenye koloi yaka lenanehong la e-hailing la Bolt kapa yona Uber. Ke ka qala pele ka ho kenya di-app tsa tsona phone-ung yaka. E be hake qeta ke kena ho tsona di-app tseo mme ke kgetha ntlha hobane ha o kena app-ong tsa teng di o fa ntlha tse pedi. Ntlha ya ho ba mo mopalami kapa mokganni. E be jwale nna ke kgetha ya ho ba mokganni, mme ebe ke tlatsa foromo e batlang dintlha tsa hao kaofela. E be hake qeta ke qala ho sebetsa.

Beke e fetileng ke ne ke tsamaile le lelapa laka re nkile leeto leyang kwanana motse Kapa. Mme re tsamaile moo ka sefofane seo re boneng mane internet-eng hore hee tjhe se tumme haholo. E bile batho ba se rata haholo. Re tsamaile ra palama eitse hare fihla moyeng atjhe, tjhe re bone mohlolo re bone mohlolo. Basebetsi ba sefopane sefofane seo haba tshware batho hantle. Ba kgetholla, haba kolomake, haba hlwekise sefofane. Ke ha re dutse ditulo tse tletseng di pampiri tse tletseng matlakala fela.